Dimela tse ke di tsebang tse leng horeng di hola naheng and hape nka kgona ho di ja ke moroho ona o holang naheng. Ka lebitso le leng ba o bitsa thepe. Thepe hola naheng and-e e ya kgona hore e jehe, e kgone le hore o kgone ho e jala. Ntho e nngwe hape e holang naheng e ka ba mmoba, mmoba le yona ke ntho e holang naheng and-e wa kgona ho jeha. O na le tswekere nyana ka hare ebile ka mokgo o leng monate ka teng ekare o ke se o je, ekare o ke se kgone hore o thole ka ha bobebe. Di ngata tse ding tse nka di buang tse holang naheng tse leng hore nka kgona ho di ja. Empa tsena tse pedi ke tsona tse tlang kelellong, e leng mmoba le thepe, kapa ona moroho.

Tswekere ya mmoba e ngata haholo ebile ha e batle hore o dule o ja mmoba ka hoo, e tla o etsa o bane le lefu la tswekere. Empa ha oe ja hantle, ka nako tse hantle mmele wa hao le ona wa kgona hore o tlwahele. Mmoba ke ntho e itlhahelang naheng hape, batho ba rekisang di le di-fruit-e. Ba e kga naheng hore ba kgone ho e rekisa moo ba e rekisang teng mabenkeleng, kapa hona diterateng E fumaneha, ha e fumanehe ha bobebe, hape e tholahala ka thata e tshwana le poone.

Nthwe nka e eletsang malome ke hore ka meroho eo a batlang ho e ja. A zame hore a rekise a kgone ho thola tjhelete ya ho reka naha. Hobane tjhelete ya ho reka naha ha e le siko o tlameha ho tla ka leqheka le leng e leng horeng o tlameha hore meroho eo ae tholang ae rekise hore a kgone ho thola tjhelete. A ne nne ae bokeletse hore a kgone ho reka naha e kgolo, e kgone ho ba rakgwebo.

App-o ya ho lema e ka etsuwang eo ke e nahanang e ka etsuwa ka tsela ya technology jwalo ka bo WhatsApp, Facebook, and other and le tse ding tsa di-technology tse sebetsang jwalo ka bo di solar-ra le tse ding tse electricity e sa di sebediseng di sebetse. App-e e ka etsuwang hape for ho lema e ka ba ya tsela tse ngata jwalo ka ya Solar-ra system.

Lebese ke ntho e bohlokwa haholo. Haholoholo ha e qeta ho ntshuwa phoofolong e leng kgomo. Lebese la kgomo for, lebese la kgomo mohlala ke hore lebese la kgomo ha o qeta ho le ntsha o tlameha ho le kenya ka hara sekotlolo kapa emere e leng hore ha ya phunyeha kapa e na le mofuthu. Monyetla o moholo nka o etsang ke hore ha o qeta ho hama lebese, oe tshele ka hara emere ya hao e nang le sekwahelana le kgone ho futhumala ka hara lona.

Hape ke bone ka mokgwa o lethabo la hae e ne le le hodimo ka teng. O na thabetse hore pula e tlo na hobane pula e nka nako e telele e sa ne sebakeng sena se re dulang ho sona. Ka hoo, ha pula e na batho ba thaba haholoholo ba lemmeng dijalo hobane di thusa, pula e thusa dijalo hore di mele, di be ka tsela e leng horeng ba di batla ka teng. Ha pula e sa ne dijalo di ya shwa, di diphoofolo ha di kgone ho ja.

Mohaisane o tlameha hore a qale ka ho thola sebaka seo a tlo qalang leruo la hae la dimmutlanyana teng. Ha qetile ho thola sebaka se hantle sa hore a qale leruo la dimmutlanyana. O tlameha ho thola bojwang le leng senyesemane grass hore dimmutlanyana tseo di kgone ho ja, di kgone le hore di dule moo ho nang le bojwang . Hobane moo ho senang bojwang di tlo qala ho lapa, di qale ho ba ka tsela e leng horeng ha di batle ka teng. Empa ha na le tsohle tse leng horeng tse, tsa di hlokang dintho di tlo tsamaya ka nepo.

Di fapafapane dijo tse tsubellwang. Dijo tse tsubellwang ke tse e leng horeng haholoholo dimmutlanyana di a di ja. Ene dijo tse tsubellwang o ka kgona le hore o iketsetse tsona ka tsela-tsela tse fapaneng.

Ho se ho na le ntho tse ntjha tseo ntatemoholo wa ka a di sebedisang ho boloka ditlaleho. Ditlaleho ke dintho tse hlokahalang haholoholo ha motho a na le polasi, kapa leruo. Batho ba kgale ne ba dula ba etsa sure, ba etsa ka hohle hore ba ngole ditlaleho tsa bona fatshe. Empa hana jwale technology e tjhentjhile dintho ebile dintho di se ka bobebe ka hore ditlaleho ha di sa hlokahala hore di ngolwe fatshe. Ho sona le tsela e leng horeng e phakisitse and-e e kgona hore e lokise tsohle dijalong le maruong.

Mefuta e mengata ya ho boloka poone. Poone ke nthwe bohlokwa maphelong a rona. Ka hoo, hoja ne e le siko re sa kgone ho etsa papa, re sa je, re sa kgone ho etsa meroho, re sa kgone ho etsa metoho for bana jwalo-jwalo. Hore poone e bolokehe hantle ho tlameha hore e behwe polekeng e hantle e senang dikokonyana kapa ho hong le ho hong ho ka sitisang. E tlameha ho kwallwa ka hara dikhaftine e kgone ho lo silwa hantle hore e kgone hore e etse papa e utlwahalang e leng horeng batho ba ka kgona ho e ja.

Ntho e nka e qala ho ba hlalosetsa ka ho bona dinyonyane tsena. Ke tlo ba le hlalosetsa hore di fapafapane ho ho tsena tse fofang. Mptjhe e kgona ho matha ebile e kgona ho sebedisa maoto a yona a matelele hore ntho enngwe le enngwe e tlang ho yona e kgone ho e tackle-a. Ka hoo, mptjhe le dinonyana tsena tse fofang di na le mofuta o i-one empa di fapafapaneng ka tsela e ngata. Tsena tse fofang ke tse nyanyane, dimptjhe ke tsena tse kgolo ekareng dikgoho. Le bona ba tlo ipotsa hore ebe ke kgoho, kapa ke nonyane. Ntho tlo ba hlalosetsang yona ke tlo ba jwetsa hore ke dimptjhe ka tsela ya hore di behela mahe jwalo ka dinyonyane, jwalo ka dikgoho empa tsona di fapafapane.

Ha o batla polasi ya hao e tsamaye hantle. O kgona hore o kgone hore o etse le tjhelete e ngata ho yona. O tlameha ho dula o na le maqheka, maqheka a ho etsa hore o bo na le dintho tsa hore ha pula e sa ne. Ho na le dintho tse nwesetsang dijalo, ha pula ena e tla ba monyetla. Empa ha pula e sa ne, bothata bo tlo ba teng hobane dijalo di tlo shwa, empa ha o na le tsela e nngwe ya ho nwesetsa dijalo tsa hao. Kgwebo ya temo ya polasi ya hao e tlo ba e ntle haholo hobane o dula o na le leqheka le leng la bobedi. Ha wa dula leqhekeng le nngwe.